Temothuo ya e fapana le ya bogologolo ka gonne mo nakong ya bogologolo ne re lema go ka fitlhela dijo tse re ka dijang ka mo lelapeng, mme ka nako ya re kgona go ka di rekisa re di ise ko mmarakeng gore re tle re fitlhele tšhelete kgotsa madi.

e botlhokwa thata mo babereki ba temothuo, ka gonne e tlo kgona go ka ba thusa gore ba itse gore tiro e e tshwanetseng ba e dire ke e ntseng jang le gore ba tlabe ba berekela tšhelete e .

Basetsana ba ka ithutela fela go ka itse go lema le go ka dira dijalo tse dingwe tse di ka ba thusang gore batle ba kgone go ka fitlhela dijo mo go tsone, go tshwana le merogo.

Ditshingwana tse di emeng tse di nang le dimela tse di jewang di tlhoka go tlhokomelwa ka dinako tse tsotlhe di tlhoka go ka kry-a metsi a ma phepa ka dinako tse tsotlhe, mme go tlhokega fela go ka le matamo gaufi mo re tla kgonang go fitlhela metsi ka dinako tse tsotlhe.

Ke bona go le botlhokwa gore kwa dipolaseng le badiri ba eseng ba nakwana, ka gonne ba tle ba itse gore tiro ya bona ke ntseng jang.

Bašwa ba tshwanetse go rotloetswa go ka tsenela lekala la temothuo, mme ba itse thata ka tsa temothuo gore ba tle ba kgone go fitlhela.

Fa bathapiwa ba dira go feta selekano sa tiro ya bone, ba tshwanetse go fiwa madi mo megolong ya bone.

Di dirisiwa jaaka mogoma, haraka, garawe le tse dingwe ke go ka kgona go phepafatsa mo o tlo kgonang go lema, o lemela dijalo tsa gago mo teng.

Meputso ya badiri ba nakwana ga e lekane le ya badiri ba ba dirang for sebaka se se leele.

Go dira bosigo go fokotsa nako ya badiri ya go ikhutsa, ebile gwa siamela mebele ya bone.

Go tlwaelegile go nna le dikgakgamatso tsa mogote mo Aforika Borwa, ebile di dira gore maungo a seke a gola sentle.

Thuto ya temothuo ya boleng e na le tshosometso mo nageng ya rona, ka re kgona go ka lema dijo le go rua hona mo nageng ya rona.

Gore re tle re kgone go itse gore mmu o siametseng go ka lema le go beela dijalo.

Go tlhokagala ga metsi, mme fa go ka agiwa matamo go ka rarabolola bothata.

Di tshwanetse go tlhokomediwa ka nako tse tsotlhe le go kry-a metsi a mantsi gore di tswe di le fresh.

Badiri ba bantsi ba ba dirang go lema ba feleletsa ba na le matsapa a letlalo, ka ba tlhoka diaparo tse di siametseng go ka dira ko letsatsing.

Temothuo e tlo nna e ntse e le teng ka batho ba tshwanetse go tswelela go ja ka dinako tse tsotlhe, mme batjha ba tshwanetse go ka dira fela jwalo ba tsweletse go ka dira temothuo.

Thulaganyo e e dirisang e ya tlhokagala ka re tla kgona go fitlhela molaetsa mo go one ka dinako tse tsotlhe.

Merogo, mmidi, ditapole mme le di banana, ka gonne ke tsona tse di tlhokagalang ka matsatsi a otlhe ebile ka mmedi re kgona fela go ka dira bopi.

Ka gonne ba rata go ka utlwagala ebile ba batla badiri ba bone ba ba boife.

Fa o jala o tshwanetse go jala mo mmung o nonneng, mme o netefatse gore peo ke peo e e siameng ebile e tla kgona go tlhaga.

Polase e nnye e ka ba polase e kgonang go ka merogo, ditapole, ditamati. Mme ke polase e leng gore o ka kgona go tsamaisa di ditswammung tseo wa di rekisa wa kry-a madi a a ntseng sentle.

Go siame go ka dirisa didiriswa tsa thekenoloji, ebile go siame go ka dirisa didiriswa tsa matsogo ka gonne fa thekenoloji e sa kgone go ka dira re tlo tsweletsa re dirisa matsogo.

Matlotlo a tlhokega go ka fiwa batho ba e leng gore ba wa tlhoka ga o ka simolola dikgwebo tsa bona le ba ba ka ratang go ka simolola dikgwebo tsa bona tsa temo.

Se ikwadise go na le matsapa ka gonne fa go ka tlhaga kotsi mo kgwebong tsa bone, go tlo le mathata kgotsa matsapa.

Dikotsi di ka fokotsega fela fa badiri ba ka dira mo go sireletsegileng.

Badiri ba masimo ba tshwanetse go ka fitlhela megolo ya bona fa beke e fela, kgotsa letsatsi fa ba fetsa go dira.

Balemirui ga ba rata go ka isa diphologolo ko dingakeng ba rata go ka iterela dilo tsa se le hae, mme go na le bokotsi ka gonne diphologolo tseo tse dingwe ke tse e leng gore di a jewa go tshwana kana le kgomo.

Go ka amogela dithuso go tswa go municipality gape le go ka dumelela municipality gore ba ba letlelele go ba thusa ka go laola metsi.

Ditshingwana le mmu di dira jaaka , mme di fokotsa tlhwatlhwa ya motlakase kgotsa madi a tshwanetseng go dirisiwa gore rekiwa motlakase.

Bašwa ba bantsi ba tshwanetse go ka rotloediwa le go neela tshedimosetso ka go dirisa ditšhono ka katiso ya temothuo kwa diyunibesithing le kwa di college-ng, mme ba tshwanetse go ka itsesiwe ka nako le gore go mo go mosola go ka dira tsa temothuo.

Ditshingwana tse di emeng di ka oketsa lefelo la go jala mo mafelong a ditoropo ka ditsela tse di latelang go sireletsa dimela tse di jewang mo go dirwang ke batho kgotsa diphologolo, le go thusa go gola, le go thusa go oketsa kgolagano. Di ka oketsa kgolagano mo mafelong a ditoropo ka go dira lefelo la go jala le go thusa dimela tse di jewang go gola.

Mekgwa ya temothuo ya segompieno e ka thusang go fetola mogopolo wa bašwa ba ba bonang temothuo e seiwe ke nako ke tse di latelang, temothuto ya go dira lemorago go ka thusa le go tokafatsa tikologo le temothuo ya metsi e e nang le kgolagano.

Go laola ditshwantsho le go rulaganya ka tsela e e siametseng badiri le go ka tokafatsa katlego ya badiri, go ruta badiri ka ditsela tse di siametseng, le go ba thusa go tokafatsa katlego ya bona, go laola nako le ho naatlafatsa ka tsela e e siametseng go ka thusa go ka tokafatsa katlego ya badiri.

Camera ya go bona e ka thusa go bona diphologolo le go di latela ka tsela e e tshwanetseng, droning e ka thusa go bona diphologolo mo mafelong a a farologanen, g sensara le yona e kgona go bona diphologolo le go di latela ka tsela e e siametseng, software e ka thusa go laola dikgwetlho.

Go tokafatsa tikologo ditshingwana tse di emeng di ka thusa go tokafatsa tikologo go ditshedi ka ditoropong, ka go thusa go laola metsi, go fokotsa kgotlelelo, le go tokafatsa boleng jwa moya. Boitekanelo jwa thulaganyo ya tikologo ditshingwana tse di emeng di ka thusa go fitlhelela boitekanelo jwa thulaganyo ya tikologo ya ditshedi tsa mowa ditoropo le go fokotsa ditshenyo.

Phetogo ya tlelaemete e dirisa gore go nne le diphetogo tsa maemo a bosa, pula le di kgotlelelo tse di ka amang katlego ya dijalo le diruiwa. Seno se tla thusa go fokotsa katlego ya temothuo le go oketsa ditshenyegelo tsa dikala tsa temothuo, go fetoga ga tlelaemete go dira gore go nne le tlhokego ya dijo e oketsa le palo ya batho ba ba senang dijo.